Ditlama tsa ho pheha ke di sebedisa haholo. Empa ke na le bothata ba hore mo ke dulang ha ho na mo nka di jalang. Mara seo ha se ntshwarelletse hore ke se be ka pheha ka tsona hobane thokonyana le mo ke dulang teng hona le mmaraka mo ke yang ke o di reka teng. Ditlama tse ke di ratang haholo ke parsely le oregana. Tseo tse pedi feela ha ke di tswere monate o moo.

Di-solar farm di thusa bo rapolasi haholo ka hobane, di-solar farm di nka matla a tswang letsatsing di wa boloke ka di-solar grading tsa teng ka ka ka nolofatswo ke tla re di nka motlakase o tswang letsatsing di o save-e ka hare, di o boloke.

Nka etsa mesebetsi ka serapa kapa dirapa tse ke nang le tsona ka ho etsa tulo e ka hohelang bahahlaodi le tulo mo ho palangwang dipere. Enngwe hape nka etsa mo ho jellwang, tulo ya ho jella moo nka tholang batho ba tswang mafatsheng a mangata ho tlo pheha ele hore ha bahahlaodi ha ba fihla ba thole mefuta ya dijo. Ya ho qetela nka etsa lebala la golf, lebala la golf.

Ditemo tse ke di tsebang or-e ho lema ho fapaneng ho ke o tsebang, ke temo ya dirapa, temo ya leruo, temo ya boiphediso le temo ya diphoofolo. Ke tsona tseo tse ke di tsebang.

Ho ya ka batsibi ba dipolasi mobu o tshwanetse ho hlolwa ha nngwe ka selemo pele peo e kenywa ka mono. Pele peo e kenywa ka mobung, mobu o tshwanetse hore o hlolwe o be o o o fuwe manyolo ho check-uwe bophelo ba bona.

Mohlang ke bonwa ho hangwa lebese la kgomo, ke ne ke thabile hampe hobane e ne e le letsatsi la ka la ho qala ke bona hore lebese le tswa kae. Ke thabile haholo. La hangwa ka le nwa. Ho tloha moo lebese le na la dishopong ha le utlwisise, ke ithatela le tswang phoofolong.

Tabeng ena ya tsa mesebetsi bakeng sa bo ra dipolasi le basebetsi, ke bona hore e ka tharollwa ka hore bo ra dipolasi ba nyolose ditheko tsa dilemo tsa bona kapa dijalo tsa bona mmarakeng le mo ba di rekisetsang teng. Ho etsetsa hore ba tlo kgona hore ba ba ne le tjhelete ya hore ba patale basebetsi mokgolo o bonahalang o eleng hore ba lefapha la basebelletsi le khiro ba buile ka ona.

Dumelang bo rapolasi. Ke founa tjenana ke tlo le tsebisa ka lefu lena le letjha le ba le bitsang ka FMD, Food-to-mouth disease, le aparetseng bo rapolasi bohle. Ke re lefu lena le tshwara diphoofolo tsena ene diphoofolo tsena di a tswhaetsana ka potlako, dia tshwaetsana. Ke kopa hore, ke kopa hore ha le ka la founela bo-ntate ba ne ba ba tlang ba ba tlo hlola dipudi le diphoofolo tsa rona ba ke ba tle polasing tsa lona ba tlo hlola. Ha ho se jwalo re tla lahlehelwa ke leruo le lengata.

Mmuso o thusa batho haholo. Hobane ha ebe tulo e ba o fileng yona kapa serapa se ba o fileng sona se omme, o ka kgona hore o reke manure eleng fertelizer, o e tshele moo kapa o ye o reka mobu wa ho jala o o tshele moo. Le hodima moo ha o fiwe naha ha se ho jala feela ho o ka ho etsang. O ka aha, ho na le batho ba bangata ba e leng hore ba hloka tulo ya ho dula, wa aha ba tla ba dula moo mafelo a kgwedi ba o patala. Ha monate feela jwalo.